komzila kungasilekelela kakhulu ukuthuthwa kwempahla kaloliwe isuswa endaweni inye iya kwenye indawo. Lokhu kungenza ukuthi kunciphe isikhathi sokuhambisa impahla kaloliwe, kungathathi isikhathi eside ukufinyelela impahla kumakhasimende. Ukulungiselela-ke lokhu wokwakhiwa kwalo mzila, kungafanele okokuqala, kulungiswe indawo la ezohamba khona, kuthengwe umhlaba la kuzohamba khona indawo kaloliwe, kusebenziswe imishini, kuqondiswe indawo, kwandiswe ujantshi wesitimela ukuze umzila ube mningi ukwazi futhi ukuhamba izitimela ngongabe nokuncishiswa kwezingozi, kungabi nezingozi eziningi, kube ne-space esivulekile noma isikhala sivulekile esanele ukuthi zingakwazi ukuhamba iy'timela ngesikhathi esisodwa, ngesikhathi esifanayo.

Ukuthembakala-ke kwezinsizakalo zamabhasi kusithinta kakhulu isinqumo sami sokusebenzisa izinto zomphakathi, ngokuba amabhasi aphephile, ubanesiqinisekiso ukuthi uyafika emsebenzini futhi uyabuya emsebenzini uphephile ngesikhathi esifanele. Ukuhamba kwamabhasi aphephile noma aneyinsizakalo zawo eziphephile, kunciphisa izingozi emgwaqeni, kuphinde futhi kuyisiza kakhulu i-environment ngokuthi inciphisa ubuningi bezimoto emgwaqeni ongasuke kudale kakhulu ukungcola kwesibhakabhaka okubizwa ngokuthi i-greenhouse gasses, ezenza ukuthi umhlaba kube nokushisa nokuguqubala nokushintshashintsha kwesimo sezulu.

Kubaluleke kakhulu-ke ukwazi iyikhathi zokudiliva kwe, kwezokuthutha zikaloliwe ngoba izitimela noma amaguzu lawa ahambisa impahla, kusuke kusuke kuwumthwalo omude kakhulu odonswa ikhanda elilodwa, futhi iyikhathi zokudiliva zisuke zibekiwe nguloliwe. Isitimela isikhathi sokusuka siyafana nesikhathi sokuma. Uma bema abamiswa umuntu, bayazi kufanele beme, bema imizuzu emingaka. Uma-ke uzoba late noma uzodlulwa isikhathi, uyoyifica impahla yakho isidlule nesitimela, ungeke sebalula futhi uphinde ukuthi uyithole ngoba usuke ungazi ukuthi iyoma ngasikhathini. Nanokuthi-ke futhi-ke ngesikhathi kudilivwa phela, kwehliswa izinto kufanele ube khona ubone ukuthi ngabe izinto zakho yiphelele yini, noma yizo yini lezi oyilandile wena onikezwa zona.

Ubuchwepheshe ngale kakhulu abantu abadala kulelu uhlelo lwe-shuttle. Abantu abadala ngoba bebadala nje, sekunzima ukwenza ezinye izinto, ikakhulukazi ukuphuma beyoma ngaphandle bolinda imoto. Kuyenzeka, mhlampe imvula iyana, noma ilanga liyashisa noma abasakwazi nokuhlala nokuma isikhathi eside phela ngoba bebadala nje. Kanti u-shuttle bayakwazi ukuthi besebenzise ubuchwepheshe, besebenzise amafoni bekwazi ukuthi bebhalele noma bethumele be-request-e imoto, bese bayalinda belinde umuntu ezobalanda, bethi belindile bebekwazi ukumbona ukuthi usekude kangakanani nala bakhona, bebe uma eseseduze, noma esefikile mese kuyila besondela besuka endlini beyongena noma besuke la basuka khona ebeyongena emotweni, ibathathe ibabeke. Kuyabasebenzela kakhulu and kuwusizo olukhulu ngoba kubanciphisela isikhathi, kubabalekisela nane-stress, abasenayo ingcindezi yamatekisi.

Abashayeli bamabhasi badlala indima enkulu, ebalulekile ekuphephe ukuthi abagibeli baphephe besuke eyindaweni zabo zokusebenza nasemakhaya befike la baya khona bephephile. Okokuqala nje, ukugcina isikhathi abahamba ngaso, phinde futhi bekwazi nokugcina imithetho yemigwaqo nokungagijimi ngesivinini esiphezulu. Babaluleke kakhulu and banosizo olukhulu kakhulu, abagibeli abo-driver bamabhasi, noma abashayeli .

Yebo, uma usebenzisa ibhasi kuba neyikhathi zokuhamba kwebhasi nokusuka kwebhasi, ukufika esitobhini nokuhamba kwebhasi. Imvamisa uma uqala ufika, uthola i-timetable, ugcine kodwa-ke usuyazi ngengqondo yakho ukuthi iyiphi isikhathi sebhasi, sihamba ngasikhathini, siphuma ngasikhathini. Lokho kubaluleke kakhulu ngoba kwenza ukuthi ukwazi ukuhlela iyinto zakho, nokuhlela isikhathi sakho sokufinyelela endaweni la amabhasi ahamba khona, nanokuthi uhlele isikhathi la ekuthi uma ufane uhlangatshezwe ebhasini, uhlangatshezwa kuliphi ibhasi, ngasikhathi sini. Lokho kwenza ukuthi ukusebenzisa amabhasi kube into elula kakhulu futhi nemnandi nekhululekile kakhulu.